Ke go thusa bagolo go jala tse ba di tlhokang mo malapeng a .

Go botlhokwa gore ba lelapa la bona ba tlhokomele bagodi ka gonne kwa lelapeng le ba tlhokomelang bagodi ko ga lona ga ba tlhokomelwe jaaka ba lelapa. Ba ka se tlhokomelwe jaaka ba lelapa la bona, ba lelapa la bona ba ile go diragatsa gore ba itse gore nako tsotlhe bagodi ba ntse pila, ba phephile, ba ja sentle le gape-gape le gore ba tlhapile ba jele ba mo boemong jo bo tokafetseng bagodi.

Batho ba lebeletse gore fa ba tlhokomela batsofe gompieno ga ba na nako ya go ikentsha ba tsamaye le ditsala tsa bona kgotsa ba tsamaye ba ye kwa ba batlang. Ba bona go se botoka gore bona ba tlhokomele batsofe. Ke ka jalo batho ba le bantsi ga ba batle go tlhokomela batsofe mme ba batla go ba isa ko dintlong tse ba tlhokomelang batsofe .

Setso le ditekanyetso tsa rena di bopa setso ka gore fa ba lelapa ba tlhokomela batsofe ba kgona go aga bojalano le batsofe ka lona ba kgona go tlhaloganya gore batsofe mo baleng ga ba tshwane le bona le bona ba lelapa fa ba tsofala ba tlo kgona go tlhokomela ke ba lelapa la bone. Ke ka foo e agang setso sa rena gore motsofe ka mo lapeng wa tlhokomediwa le kamoso fa yo mongwe a tsofetse o tlo kgona go tlhokomela ba lelapa la gago.

Lelapa le setšhaba ba na le seabe mo go tlhokomeleng batsofe ka gonne batsofe ga bana, ga ba kgone go itirela dilo, ga ba kgone go itlhokomela. Ka jalo ba tlhoka ba lelapa le setšhaba go ba thusa go itlhokomela le go ba sireletsa.

Ka bontsi di dirego dife tse di tlamelang bagodi, ke go roka ka gonne go roka ga go batle tiro e ntsi mme ka bontsi ba bagodi ba kgona go roka ke ka foo ka bontsi ba fiwa tiro e gore ba kgone go ikutlwa o kare ba dira sengwe mo malapeng a bone.

Ka bontsi bagolo ba ba isa ko dintlong tsa bagolo ko di adult home. Ko di adult home ba ba fa ditiro tsa go roka ka gontsi mme fela ditiro tse ba di dirang gona kwa di a duela ka gonne bagolo ba dirisa matsogo a bona go dira ditiro tse. Ke ka foo ba duela ka gonne fa ba sa duele bagolo ba tla utlwa o kare ga ba tlhokomediwe mme fela ba dirisiwa fa ba sa ba .

Puso ya rona e dira tiro e ntle tota fa ba tlhokomela batsofe ka gonne o fumane fa lelapeng bana botlhe kgotsa botlhe ba lelapa ba dira bangwe ba ya sekolong ka jalo batsofe ba feleletsa ba sala ba le nosi motshegare otlhe. Ka jalo ke ka foo puso e kgona go tlhokomela batsofe gore ba kgone go nna ba lokologile gape-gape ba kgone go nna ba phephile ka jalo puso e ka tokafatsa mafelo a yone fa ba ka tlisa dilo dingwe tse bagolo ba ka kgonang go di dira fa ba le ko di ntlong tse tsa bona tse tsa puso tsa go tlhokomela batsofe.

Le ama ba lelapa ka gonne madi a batlegang ke madi a mantsi. Go batlega madi a batsofe gore ba kgone go ja fa ba le ko o le madi a gore batsofe ba kgone go gonna ko lefapheng la puso.

Madi a fa ba na le mengwaga e le sixty ka gonne fa ba fitlha sixty ke ngwaga tseo lo reng motho ga kgone go dira ka thata. Ga a sa na maatla jaaka a le mošwa, ka jalo fa a fitlha sixty o thoma go fumana madi a puso. Ka jalo ba tlhophile dingwaga tse tsa sixty ka gonne sixty ke ngwaga o loreng motho tshwen'tse a iketla, a utlwele mmele wa gago ka gonne mengwaga ile.

Ba ka dira fa puso e ka dira dipetlele tse siameng tse di sa tlhokeng madi, tse di ka kgonang go thusa batho ba tlhokang thuso, ba ba se nang madi a go patela ditlhare tse ba tlo di fiwang ko dipetlele.

Fa dipetlele di ka tlisiwa gaufi le metse bagodi ba ka kgona go kopa thuso mo baagisaneng ba bona gore ba kgone go fitlhelela kwa dipetleleng kgotsa gwa ba le di mmotoro kgotsa dijanaga tsa dipetlele fa gaufi le metse e batsofe ba nnang mo yona. Ka jalo ka tsela e go ka nna botoka gore batsofe ba kgone go fitlha dipetlele ba sa duela madi a go ya ko dipetleleng.